Uma ungumlimi ngesikhathi sezinambuzane usuke usenkingeni, kodwa baye bathi zikhona izinto zokuthi kufe iy'nambuzane ngaphansi komhlabathi, kodwa isikhathi esiningi nawe ungumlimi usuke ungalindele ukuthi ungatshala mese kuba khona iy'nambuzane. Iy'manga noma izinselela-ke ey'thusayo ezivelayo uma uwumlimi ukuthi kwesinye isikhathi uma utshalile izinto zakho, uthi mase sewayivuna noma uzimba, uthole ukuthi zidliwe iy'nambuzane noma kwesinye isikhathi uthole ukuthi azikho kwakhona phansi emhlabathini la okade utshale khona. Lokho-ke, okudala ukuthi imiphumela yakho yokulima noma yokutshala ingabi mihle ngoba awutholanga isivuno esihle.

Ngeke ngadinga ama-resources noma izinsiza eziningi ngoba izinto kokunye khona lezi ey'tshalwayo phansi emhlabathini njengamazambane, amadumbe, ubhatata, ngingadinga igeja. Bese lezi ey'vunwa ey'hlahleni ngingadinga isikelo, ngidinge nama-gloves for abasebenzi bese kuthi lezi khona lezi like umoba ngingadinga ucelemba ukuze ngikwazi ukuthi ngiwushaye noma abasebenzi bami bawushaye kodwa izinsiza kahle kahle, engingay'dinga kungaba igeja, ucelemba, isikelo.

Abalimi ukulungisa umhlabathi bangadinga izikhuthazo kokunye badinge umquba uma kuwukuthi owasemakhaya basebenzisa umquba bathele umquba emhlabathini mese beyawuphendula umhlabathi bawulalise bangatshali lutho, bese mase kufika isikhathi sokutshala bazofica umhlabathi usukulungele ukuthi bengatshala. Bese ukuguquguquka kwesimo sezulu sikhona isikhathi noma, yebo angithi isikhathi la sokutshala la izulu lisuke linetha khona liduma khona bese isikhathi sasebusika akulinywa ngoba lisuke linganetha izulu, nezinto ezinye zisuke sey'qala ukusha. Isikhathi esihle sokutshala isikhathi sasehlobo.

Abazizwa kahle nabo abalimi ngoba nawe njengomlimi usuke uyithengile le mbewu osuke uy'tshalile, usebenzise imali yakho ukuyithenga futhi usebenzisa amandla akho uphendule umhlabathi, utshala, uhlakulele iy'tshalo lezo ukuthi zikhule kahle. So, akukho right ukuthi amakhasimende awahwebelane ngemali encane ngoba lokhu kukhombisa ukuthi abamcabangeli lo muntu lo osuke etshala noma osuke ethwele kanzima ukwenza ukuthi iy'tshalo lezi zikhiqizeke kahle zibe zinhle ngendlela ey'suke seziyiyona.

Ngokwami, izindlela zendabuko zokulondoloza ukudla azisa balulekile esikhathini samanje ngoba esikhathini samanje sekukhona iziqandisi lezo qandisi esizixhuma kugesi bese zenza yonkinto. Kanti kudala babeqwayiba inyama, bayilinde iqwayibeke bayidle sey'qinile. Kanti manje iy'qandisi inyama siy'thola i-fresh ilindelekile nje ukuthi singayipheka siyidle ngaleso sikhathi. Ngeke sisaba khona isidingo sokuthi siqale phansi siyibilise ukuze siyithambise njengoba babenza kudala.

Abadala bakhe bazomtshela ukuthi ukulima akusikhona kwabantu abadala kuphela, naye engalima avune iy'vuno zakhe mayesesekuyisikhathi sokuvuna abese ey'thatha azidayise ukuze abekeleke imali yokuthi akwazi ukuvula ipulazi lezinkukhu leli alifisayo. Kuyiphutha okuthi ukulima okwabantu abadala kuphela ngoba nawe uwumuntu futhi omncanyana ona-twenty-three ungakwazi ukuthi ufune ulwazi mayelana nokulima uluthole ulwazi wenze izinto ezenziwayo, ungazenzi ey'ngenziwa bese uthole iy'vuno ezinhle ekugcineni futhi iy'vuno zakho ungagcina ziba zinhle zidlula lezi zabantu abadala.

Izifundo ezatholwa kwaba izifundo zokuthi uma uyinakekela inhlabathi ngendlela efanele, uyakuthola lokho osuke ukulindele kuyona, noma uyayithola le mikhiqizo ekusuke kulindeleke ukuthi uyithole kuyena futhi ekujabulisayo nawe njengomlimi noma njengomtshali osuke etshalile.

Mama Zodwa uqhubeke njalo ngokubhekelela abantu abampofu. Singathi ngoba nakhu thina siy'bona ukuthi sinemali noma siphezulu, bese laba abampofu sibamukela phansi sithi noma sinalo usizo kubona singabaniki. Engingakusho ukuthi qhubeka Mam'Zodwa wenze okuhle kobuya nakuwe sekuphinda phindiwe isandla esiphayo noma isandla esisizayo siyaphumeleliswa naso. Wenza kahle futhi ukuthi ubabhekelele abantu abampofu uma ubone ukuthi unalo usizo lokuthi ungabasiza lapho ungabasiza khona.

Ngesikhathi ugogo, uMaMdleko elungiselela noma ezama ukuhlukanisa imigqa wayelungiselela ukutshala amazambane. Ngiye ngibone isikhathi esiningi amazambane atshalwa ngokuthi kwenziwe imigqa noma angithi amahholo.

Uhlobo lwesibulala zinambuzane esasuwusebenzisa kwaku ubulala. Kwakungekho lukhuni kwakukuhle nje ngoba lesi noma leli khemikhali alilimazi ndawo kuwena njengomuntu, kuphela elikwenzayo ukuthi libulala izinambuzane bese uthola izivuno ezinhle.

Uye athi yena uma evuna uye agqoke ama-gloves ezandleni ebese esebenzisa igeja kodwa ukusebenzisa kwakhe igeja uye engaluphakamisi kakhulu igeja futhi mayelishaya angal'shayi eduze eduze naleso sivuno sakhe asuke esivuna ukuze khona singazoshayeka noma singazogenceka ngesikhathi emba.